Go tshameka metshameko ya kgaisano mo metshamekong ya seileketeroniki go ka ba bonolo tota ebile go a itumedisa ka ge o tlosa bodutu ka nako e le nngwe empa o tshwanetse go ba botlhale fa o dira se.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

Ke motshameko wa kgwele ya dinao e e leng gore e na le kgaisano.

Didiriswa tsa se eleketeroniki tsa metshameko di ama tsela e metshameko e itumelela ya gompieno e tshamekiwang ka yone ka gonne gompieno batho ga ba sa ya mafelong a go tshamekeliwa ba berekisa ileketeroniki gore ba bone metshameko eo ebile ba batshameki ba tshameke mo megaleng ya bona seo se ra gore batho ba ba yang kwa metshamekong ba fokotsega.

Se ke se ratang ka metshameko ya seileketeroniki ke gore fa o tshameka seileketeroniki o kgona go bona sengwe le sengwe o kgona go tshameka ko gongwe le ko gongwe ko lefelong le lengwe le lengwe le o le batlang, o kgona go romela tšhelete ka banka, o kgona le go ntsha tšhelete ka ntle le go ema malatsi gore e kene ka mo bankeng ya gao.

Go no tlhokega fela gore motho a be le data gore a kgone go tsena mo internet-eng gore a tshameke metshameko ya gae, metshameko e e tumileng ke metshameko ya kgwele ya dinao ke yone e ke itseng gore batho ba itumelela yona mo nakong e ntsi.

Metshameko ya mo inthanete e ka go dira gore o berekise madi a mantsi fa o tshameka o sa kgaotse ka gonne o feleletsa o na le pelo etelele o kry-a le gore ga o win-e mme o kentsha tšhelete e ntsi, motshameko o wa mo inthaneteng o leng goreng ke mmamoratwa wame ke ka kgwele ya dinao.

Metshameko ya mo inthaneteng e tlhoka data ka gonne o tshwanetse go connect-a le batho ba ba tshamekang mo motshameko oo mme ebile o tshwanetse go kry-a le tsamaiso ya motshameko o tlabe o tshamekang. Fa o batla go tshameka metshameko ya mo inthaneteng o tlhoka go ba le bokwalo bo supa go bontsha gore o letleletswe gore o ka tshameka motshameko o.

Batho ba le ba bantsi ba tshameka metshameko ya mo inthaneteng bosigo ka gonne ba na le tshepo ya gore fa o tshameka bosigo o ka kgona go win-a thata go feta fa o tshameka motshegare le gore metšhine ya go tshameka eo mo inthaneteng e lapile ke ka go batho ba rata go tshameka bosigo and fa mongwe a sa batle go reka data ya tlhwatlhwa ya ko godimo a ka reka data ya inthanete fela e dirang gore o tsene inthanete fela seo se ra gore bo di WhatsApp, Instagram YouTube gao kene o kena Google fela.